Into ebangela abantu bangayiboneli ntweni into efana nodandatheko lwasemva kokubeleka kungabi nalo ulwazi okokuqala lokuba yintoni kanye kanye eyenza udandatheko emveni kuba usandubeleka usana lwakho. Ngoba kaloku xa usanda uba ngumzali bakuthatha njengomntu funeka wazi yonke into. Funeke ube unolwazi oluphangaleleyo elizokwazi ukunceda kwesi simo sokuba usengumdlezane. Kodwa eyona nto yenza abantu bangakwazi ukuvelana nawe lulwazi oluncikane kuphela, hayi ukuba bengabantu ababi okanye kutheni. Kodwa abantu abanintsi abanalo ulwazi lokuba yintoni i-postpatrum depression emveni kokuba ubeleke usana lwakho. Laa nto siyibiza udandatheko lwangasemva kokubeleka kwakho.

Kwade kufika inqwelomafutha zingena umzi nomzi, oonontlalontle bezokroba ukuba yonke into iphelele emzini, wonke umntu uphila ngendlela efanelekileyo. Ndicinga uba ke singabuyela khona apho kuloo ndebe endala, apho abezempilo bazoqala babe nezi nqwelomafutha zihambahambe ziye emaphandleni apho zizofikelela khona zizonikezela olu ncedo ludingekayo kwabo bangakwazi ufikelela kulo.

Hayi mhlobam, eli yeza andilithembi tu ngoba kaloku iphi into ethi ba lilungele ukuba funeke ungazilolongi, funeke ungatyi kutya okuya egazini. Kodingeka kaloku ukhawuleze udibane nogqirha umxelele uba ngabana mhawumbi yena unendlela engenye anokubonisa ngayo, futhi umxelele futhi negama leli yeza ulifumene kwi-intanethi ukuba lithini kanye kanye. Ngoba kaloku ezinye izinto ziba nento eziyenzayo emzimbeni, nangona xa bezithengisa bathi azinanto. Ngokukhawuleza ke uye khona emtholampilo khona ukuze uzofumana ulwazi oluthe vetshe, ungaziqhathisi ngaba bantu.

Ucwangcisontsapho lubaluleke kakhulu ngakumbi kumabhinqa asakhulayo namabhinqa wonke nje. Ngoba kaloku le ndlela yindlela esizikhusela ngayo umntu angafumani usana phambi kwexesha engekalungeli ukuba nalo usana. Futhi ngelinye ixesha luye likuthintele ekubeni uba ufumane izifo ezinganyangekiyo nezinyangekayo. Ngale ndlela xa usoloko undwendwela ucwangciso lwentsapho uye ukwazi uye uvavanywe futhi ufumane nolunye ulwazi ubusithi kanti awulazi okanye ubucinga uba uyalazi kanti ulwazi lwakho luncikane.

Eyona nto ibalulekileyo kukuba uRhulumente ancedise abantu basuke kwiindawo apho ezingakhuselekanga xa kunokuthi kufike izikhukhula. Ababeke ezindaweni ezinokwazi ukuba xa kunokwenzeka nto bakhawuleze bafumane uncedo bangaske bahambe nomsinga wamanzi. Ngaloo ndlela ndicinga uba ingaqala apho into yokuba basuke kwezi ndawo bahlele kuzo, apho imihlaba yakhona ingavumi uba bokhe khona, bangokhi kwindawo abangavumelekanga bokhe khona. Futhi banikwe ulwazi lento yokuba kutheni banganokwakha kwezo ndawo, kungani bengenokwakha. Futhi ke kuzoke kuyekwe nobuqhophololo kwiinkonzo ezi zento yoba kuqalwe kuncedwe abathile. Kufuneka kuncedwe kwa mntu odingayo ngexesha likaxakeka.

Kubaluleke kakhulu uba ufumane ukutya okuya ethunjini futhi okusempilweni phambi kokuba ufunde. Isidlo sasekuseni sakusasa xa uvuka sibaluleke kakhulu ngoba uye neendlebe zakho zisebenza ngendlela efanelekileyo. Nomzimba wakho uzobe wondlekile, futhi iindlebe zakho zizobe sezilindele ke ukuba zifumane loo mfundo ibalulekileyo ekufuneke ziyifumene. Ndithi ke mna ibaluleke kakhulu le nto yenziwayo ekuqinisekeni uba abafundi abaphuma kumakhaya ahlelelekileyo nangathathi ntweni ayafumana isidlo esisempilweni esinesakhamzimba.

Ukuhlala nomntu osekhule kakhulu kuyachaphazela ke nyhani ukuhlala naye ngoba kaloku indlela ebephila ngayo iyatshintsha iye iye ebuntwaneni as umntu ekhula eba mdala. Kodwa indlela aphila ngayo ngoku iye iye bubuntwana ngoba uye ashiywe yimichamo, ukukhawuleza aye ngasese. Zizinto ezo kufuneke ke ngoku umntu omjongileyo funeke abe ujongana nazo, kungenjalo kuyokwenza ubomi bube nzima kakhulu. And nendlela ke ngoku othetha ngayo nomntu omdala, funeke uthethe naye ngentlonipho. Nawe uye ufune ulwazi lento yoba kanye kanye esi sigulo anaso okanye le mpilo ayiphilayo kungani ephila ngolu hlobo ngeminyaka ahamba ngayo. Ufumane ulwazi khona ukuze nawe uphuhlise apha kuwe engqondweni, uzothi ke nawe ke umnonophele ngendlela efanelekileyo.

Kuyanceda kakhulu kwaye ulwazi ngoku lunintsi and zininzi kakhulu iindawo apho bangafumana khona uncedo, uncedo lwakhona olusimahla kuba ungalufumana esikolweni, ungalufumana nakwimtholampilo. Apho uthi ke umntana xa esezixelele uba yena ulungele ukuba abelane ngokwesondo azi ukuba funeke azixhobise naye abe unolwazi, futhi uphethe needyasi zikamkhwenyana. Avalele into yokuba angafumani izifo ezi zikhoyo futhi zebelana ngocantsi nokwabelana ngesondo kunye ke nokuthi ba akhulelwe okanye akhuleliswe omnye umntwana.

Andiqondi yinto enokwenza umntu ade abe neentloni kodwa ke yinto engamenza umntu azive mhlawumbi ebuthathaka. Kodwa ayonto enode imenze abe neentloni kangako, yinto nje emenza uba azive ingathi akakwazanga umelana nempilo ngendlela impilo eme ngayo. Iye ke ngoku loo nto leyo ikwenze uzibone wena wohluleka. Kungako ke ngoku kofuneka usebenzise la mayeza ngokuba akuncedise ingqondo yakho izosebenza ngendlela efanelekileyo. Kodwa ke loo nto leyo ayinantloni kangako kodwa ke iye ikwenze wena wedwa mntu osebenzisayo umvandedwa wento yoba kanti kanti mna kutheni ndingakwazi umelana nobunzima endibunikwa bubomi.